Ke nahana hore ntho e re hlokang ho etsa re le ma Afrika Borwa ke hore, papadi ya netball-e e hasuwe haholo jwalo ka ho hasuwa papadi ya bolo. Hore batho ba mose le bona ba kgone ho bona hore Afrika Borwa mona re na le talente e makatsang. Ke nahana hore hape jwalo ka ha ha ho bapala papadi ya bolo ya maoto, ho ba le batho ba yang metseng ba lo sheba batho ha ba bapalla, hore ba kgone ho bona hore ke ba fe ba nang le talente. Ke nahana hore le ya matsoho ho nne ho etsuwe jwalo feela, ho be le batho ba yang metsaneng ba yang dikolong ba lo sheba hore ke bana ba feng ba nang le talente. Mme bana bana ba train-uwe hore ba tsebe ho bapalla di team tse kgolo.

Ngwanaka kea bona hore matsatsing a hana tjena, o se o shebile ho bapala di game haholo, empa mosebetsi wa hao wa sekolo ona, ha o fe nako ho hang. Mme ho tloha kajeno lena o tsebe hee ngwanaka hore ke tlo nka game ena, ke e behe, mme o tla e thola feela mafelong a beke. Hara beke ke batla hore o shebane le dibuka tsa hao, hobane ke tsona dintho tse tlo o tswellisa pele bophelong. Mme gaming ha e tlo o thusa ka letho, kea tseba hore kannete wa e hloka hore o tsebe ho phomotsa kelello, empa wena o so e sebedisa ka tsela e fosahetseng haholo hobane jwale o dula o shebane le yona.

Dipapadi di re thusa ho ithuta ho sebetsana le maemo a fapaneng, ho itlhalosa le ho sebetsa ka sebete le mafolofolo. Di boetse di re thusa ho ithuta ka ho se tlole nako, le maemo a mang a seng hantle, ho ba le boitlhompho kgo amana le dipapadi ho kgo thusa ho ba setjhaba se nang le pono e telele. Le boitshwaro bo botle hape le ho ba le di kgopolo tse hantle ka tsela ya dikamano le batho ba bangwe.

Re na le dipapadi tsa mefuta e mengata sekolong sa rona, re na le papadi ya bolo ya maoto, re na le papadi ya bolo ya matsoho, e leng netball, rena le papadi ya volley ball, re boele re na le papadi ya chess le debate. Kannete bana bohle ba bona ba di thabela ka ha ho na le papadi ya motho e mong le e mong, ha o sa rate ho matha ka ntle, o ka bapala chess. Seo se ke ka se fetolang ka dipapadi ke hore papadi ya matsoho e be le e be le tsheetso ho tswa ho bana ba sekolo bohle. Jwalo ka ha ba banana ba rona ba bapala, ke ka kgothalletsa hore sekolo sohle se lo ba shebella, ka ha ba bonahala ba sa thole tshehetso ho tsweng baithuti mmoho le bona.

Hore re kgone ho hula batho ba tswang mose ka papadi ya cricket, re ka tlameha hore ho haswe papadi ya cricket-e ya Afrika Borwa, ha ba bapadi ba Afrika Borwa ba bapala di teisheneng tsa mose, hore batho ba mose le bona ba tsebe ho ba le tsebo ka batho ba.

Hore re hule batho ba tswang mose ka papadi ya ho sesa, ka tlameha hore re etse tse latelang. Hobane ho sesa ha se ntho e fumanehang dikolong tsohle, mmuso o ka leka hore o etse papadi ya ho sesa e be teng dikolong, haholoholo tse makeisheneng. ha e se e le teng dikolong tse makeisheneng le dikolong tse ka toropong, re ka nka bana banana mme re leke ho kenela di competition-e tsa mose. Ho batho ba mose ba tsebe ho bona hore Afrika Borwa ho na le talente, mme sena ke sona se tlong etsa hore batho ba mose ba hule ho Afrika Borwa.

Ha ke nahane hore marangrang kapo social media ho ikwetlisa ke ntho e hatisitsweng ho feta tse ding, empa kea tseba hore matsatsing a ha jwale ho so ho na le batho bao re ba bitsang di content creators. Ba nang le thasello hore ba ikuke difilimi tse kgutshwanyane, mme ba di post-e social media-eng mona, hore batho ba bang ba kgone ho ba bona ba ikwetlisa. E le hore ba tsebe ho ba kgothalletsa hore le bona ba etse jwalo, jwale kea kea tseba hore le ha o ikwetlisa e so e be ntho e tsehileng ho feta tse ding. Ha re sheba dilemong tse tlang, e tlabe e le ntho e kgothatsehileng, ka hoo ke ka kgothatsa batho hore le bona ba ikuke difilimi tse kgutshwane, ba ikwetlisa e le hore ba tsebe ho kgothatsa ba bang.